Tse ding tsa dipapatso, ha ke di thabele. Hobaneng, hobaneng ba bang ba batho ha ba bapatsa ditlotswa tsa bona, ba heha batho ba bolella batho hore sena se tla o etsa o be motle kapa letlalo la hao le be boreledi, empa ba lebetse hore a mang a matlalo a batho a fapane, ha se kaofela batho re nang le matlalo a tshwanang. Letlalo la ka le fapaneng la motho e mong, mohlomong e bang nna e nsebeletsa motho e mong ha e tlo mo sebeletsa, empa ha ba e bapatsa, ba e bapatsa ka tsela e kang e tlo re sebeletsa kaofela ha rona.

Matshwao a TB, wa bona ka motho ya fokotsehang mmeleng, motho ya bang le motjheso o mongata, motho ya kgohlelang haholo. TB ke sefuba sa matshwafo, sefuba se ka hare se bakwang ke musi e bang motho a tsuba, se bakwang ke ho fetoha ha monko wa tikoloho kapa sebaka ha sebaka se sa bolokeha bathong. Kapo monko oo o tswang matlakaleng kapa metsing a sa lokang, a feile a jwalo ka metsi a tswang bo matlwaneng, ke a mang a mabaka a etsang hore batho ba tshwerwe ke TB kapo e le nngwe e ya dintho tse tshwarisang TB. E nngwe ya dintho tse tshwarisang n TB ke monko o sa lokang o ka tlasa lefatshe, batho ba ileng ba sebetsa dimaeneng .

Ee, ho ya ka nna ke nahana hore tlhahlobo ya borangaka e bohlokwa haholo selemo le selemo ho ba, bophelong ha re ntse re hola le boemo ba rona ba bophelo bo ya fetoha. Ba bang ba na le dintho tse ba tshwereng ho ya ka lefutso, jwalo ka phallo ya madi e hodimo, ba bang ba na le phallo ya madi e tlase, ba bang ba na le bohloko ba bofofu kapang ba ditsebe. Ho bo hlokwa hore re ye dingakeng kapa ho borangaka selemo le selemo hore re tle re tsebe hore na maemo a bophelo a rona a eme jwang hore re dule re le matlotlosiane ka dinako tsohle.

Ee, ba na le monyetla ebilane le menyetla ya ho sebetsa kgwebong ya ka, hobaneng le bona ke batho jwalo ka ha rona re le batho ebilane ba na le ditlhoko, ba na le malapa le batho beo ba tlamehang hore ba ba hlokomele, kapa ba na le bana ba tlamehang hore ba ba hlokomele. Ho ka ba molemo ha ke ba hira kgwebong ya ka, ba bang ba bona bohlale ba bona bo a makatsa ho ya ka dikolo tseo ba ileng ba di kena. O ka fumana kgwebo ya ka e hloka motho ya tla nthusang ka ho ngola, empa motho eo hola tsebe ho tsamaya empa ho ngola, o na le tsebo ya ho ngola, kapa o na le tsebo ya ho roka, kapa o na le tsebo ya ho etsa mekgabiso, mme o na le se seng se tla tswelang kgwebo ya ka molemo. Jwale ke bona ho le bobebe ebilane ho le molemo hore nka ba hira hona le hore ke ba kgesolle bathong ba bang.

Seo ke se tsebang ka bohloko bona ba TB ke hore, hoseng ha o tsoha ka nako tsohle bula mafestere, bula monyako hore o kene moya o hlwekileng, moya o phodileng, moya o ditshila o tswe hore ho se ke ha ba le bohloko ba TB bo kenang, e bang hona le motho a tshwerweng ke TB ka tlung. E bang o hohlela, hlapa matsoho ha o qeta ho kgohlela kapa hao kgohlela, nka sitsu sa hao o kgohlelle ho sona, o kobe letsoho. E bang o na le bohloko ba TB kapa ho na le ketsahalo ya hore o nahanele hore ona le bohloko ba TB, o fuwa botlolo o tla tshwellang ka ho yona e ye ditekong, o tla hlahloba hore o na le TB e bang o na le yona o fuwa meriana kapa yona treatment for dikgwedi tse tharo, hore ho hlake hore na bohloko bona e le kannete bo teng na, e bang bo le teng o tla nwa treatment dikgwedi tse tharo, ho ya ho tse tshelela.